Inaka mhlobo wevunulo eyenziwe ngesikhumba senyamazana esivundlileko, sivunulwa bobaba namkha madoda athetheko emahlombe silenge sivale ilingemuva. Mvanje-ke limbathwa khulu lokha nakunemikhosi yamaNdebele alisambathwa malanga woke njengekadeni. Ngaphasi-ke limbathwa nesititirimba kanti ngehla kufakwa iporiyana yona ilenge entanyeni nomdzeganalo.

Iphotho lihlobo levunulo yabomma abendileko ebotjhwa edinini ukuvala ngaphambili ukufikela pheze emadolweni. Njengephephethu yabentazana, iphotho nayo yenziwe ngebhorodo eqinileko yaphuthelwa ngesikhumba esinomncamo kanye neenkozo. Umehluko-ke bukhulu bazo kanye nebumbeko, iphotho likhulu begodu lineendletjana emphethweni lapha, iphotho yivunulo yabafazi namaqhakazana begodu imbathwa kanye nesithimba.

Iphephethu lihlobo levunulo yamathelerina ebotjhwa edinini ukuvala ngaphambili, ukufikela pheze ngehla kwamadolo. Njengephotho labafazi, iphephethu nayo yenziwe ngebhorodo eqinileko yaphuthelwa ngesikhumba esinomncamo kanye neenkozo. Umehluko-ke bukhulu bazo, ibumbeko kanye nomgwalo, iphephethu yincani kunephotho kanti-ke iyiskwere. Imbathwa mathelerina begodu imbathwa nesithimba lokha nakuthonjisiweko.

Ibhetjha lihlobo levunulo yesikhumba sembuzi esitjhukiweko, limbathwa masokana ngeenkati zamagoduko balifaka ngenzasi ukuvala izitho zangasese. Alisambathwa nkhathi zoke njengekadeni selimbathwa kwaphela masokana amatjha lokha ingoma nayigodukako. Umuntu nakangafulathela iphasi asese lisokana, ukhanjiswa embethe lona njengesokana alele angilo.

Isithimba lihlobo levunulo yesikhumba sembuzi esitjhukiweko, simbathwa mathelerina nakuthonjiswako, simbathwe mkhamanzi nakendako, sibuye sitatelwe bafazi ngephomede namkha ngamagwabo. Sibotjhwa edinini ukuvala ilingemuva labantu bengubo ngaphandle kwamatlawu namatlawana. Isithimba-ke sona simbathwa kanye kanye nephephethu.

Itjorholo lihlobo levunulo elipheze lifane nephotho, lenziwa ngesikhumba sembuzi esirhuniweko, satjhukwa bese sasikwa ngokulingana, sathungwa umgcwalo womncamo phezulu. Nayo ibotjhwa edinini ukuvala ilingaphambili labomma abendileko, itjorholo imbathiswa umalukazana ngebekhakwakhe lokha nakendako. Imbathwa godu maqhakazana nabafazi bephomede lokha nakunomsebenzi wokukhulisa umntwana, nakuthiwa umalukazana uvunuliswa iinthimba zekhakwakhe aye kubalwe hlangana zona iintjorholo.

Iporiyana lihlobo levunulo yabobaba elenziwe ngesiqetjhana sesikhumba esingakarhunwa, ilengiswa bobaba bemizi namadoda athetheko entanyeni ngomdzegana namkha ngesirholwani phezulu. Imbathwa khulu bosobesa nakunomsebenzi wokukhulisa umntwana kanye neminye imikhosi yamaNdebele. Iporiyana imbathelwa ukuveza ubudoda, ukuthwala kwesibongo kanye nokumaraga isithunzi sobudoda ebandla.

Amapatlagwana mhlobo wamanyethelo avulekileko ambathwa ngesilimela nehlobo. Amapatlagwana enziwe ngeraba neplayistiki aba lula, ungajikajika ngawo eduze lokha nakutjhisako ngaphandle. Abethisa umoya, akhambisa kamnandi, kanti umuntu owambetheko umuzwa ngetjhada lamaphaqaphaqa.